Khetha nako le sebaka se nepahetseng. Batla nako eo ntate wa hao a sa tsitsang, a sa hetollang ke mathata. Le ha e le maemong a khutsitseng. Mohlala, ka mora wa dijo tsa mantsibuya kapa he e le ka ntle le phomotse sebaka. Lokela ho ba e le kgatisho. Qala ka boikokobetso le tlhompho. Etsa bo nnete ba hore o bontsha tlhompho e felletseng. Ha o qala ho bua le yena, o qale ka ho re ntate ke kopa tshwarelo haeba ko o sitisa. Empa ke na le ke na le potso e nngwe e bohlokwa e eka letsang ho e botsa.

ho hloka lerato le kutlwisiso. Lenyalo ha le hlohile hodimo ho lerato, tlhomphano le kutlwisiso. Ha banyadi ba sa ratane kapa ba sa tsebane. Ho thata hore lenyalo la bona le tle le atlehe le ho ba le thabo. Sena se ka ba masisipele a mathata a mangata bophelong bohle ka bona. Le tokelo tsa motho ka o mong. Motho e mong le o mong o na le ditokelo eo wa, ikhethela molekane wa hae wa bophelo. Ho qobella bana ho nyalana le batho bao ba se ba ba batleng, ho hlola tokelo ena e bohloko.

Mme ka ha o tseba ho pheha dijo tse monate. Ke tla pheha di dijo tsa setso tse kang mokopu le nama wa khomo. Ke dijo tse monate le tse tlatsang, tse tla khotsofatsang bohle. Papa le moroho. Papa ke sejo sa mantlha sa Sesotho. mme moroho o tla e tlatsa hantle. Nama ya nku e hadikilweng, nama ya nku e hadikilweng e rata haholo lebollong. Mme ho hlakile ho tla etsa hore e be bonolo le monate.

Mefuta ya dijo tsa setso ke tse ngata tseo ke di tsebang. Jwalo ka ting, leqebekwa, menyako, serobe le papa ya mabele. Ho tsona ka ofela ke rata serobe haholo.

Ho ka bolela hore ba morumuwa ba manyeseme ba ile ba tlisa tumelo eo Kreste ka tsela e ileng ya fetola meetlo le diatola tsa Sesotho. Kapa ba sebedisa tumelo ho fumana taolo e ya dipolotiki le moruo. Mohlala, ho ka nahana ho bolela hore ho ile hwa qetella tumelo tsa setso, setso le makhowa a borapedi. Kapa hore ho ile hwa sebediswa Bebele ho ho tshehetsa puso le bolokolohi.

Kamohelo le ananehelo. Ketsahalo ena e bontsha kamohelo e mofuthu, le ananehelo e tebileng ya lelapa le letjha ho ngwetsi. Ho hlatswa ha nku ho supa bohlokwa ba ketsahalo le tlhompho e fuwang ngwetsi. Lebitso la bohading, ho rewa lebitso le letjha Mmatiisetso. Ho tshwanetse ho tswalwa botjha ngwetsi ka hara lelapa le letjha. Le ho mo fa boditse batho botjha ka hara setjhaba sa ha bo monna.

Thapelo le bopaki ba Modimo. Ha ngata batho ba baholo ba rapela le ho kopa Modimo ho sireletseha leseya, ho ema e meya e mebe le ho lefa bophelo bo botle le tshireletso. Sena se ka etswa ka dithapelo tse tlwaelehileng kapa ka ho kopa tlhonolofatso ho baetapele ba bodumedi.

Letshwao la ho etswa pele le botjha. Kobo ke letshwao le matla la boitsebiso ba Bosotho e botjha ba bona. E emela history le setso sa Basotho. E be a e be a kopanya le metswalle ya bona le ba fitileng. Bohlokwa ba setso le mekete. Kobo ena le karolo e kgolo meketeng le ditlwaelong tsa Basotho. Ho kenyelletswa manyalo, ho qetela le ho keteka diketsahalo tsa bohlokwa bophelong.

Ho kopa lenyalo, ho ba ho batla lenyalo, ho ba ho kopa mosadi. Mokgatho wa pele ke hore lelapa la monna le tsamaye ho ya ko pele lenyalo lapeng la mosadi. Sena se kenyeletsa dipuisano le thoholetso pakeng tsa malapa a mabedi. Ditefisi tsa lenyalo, mahadi. Ka mora hore lenyalo le di dumellane, lelapa la monna lefa mahadi ho lelapa la mosadi. Mahadi ana a ka ba dikgomo kapa tjhelete. Ho latela tumellano ya malapa.